Ndiqale ndibambe ngazibini, ndizawuphinde futhi ndixolise ukuba ngaba kuthe kanti ndizawuthetha kakubi ngomntu. Okokuqala bakho abantu abaphiwe ngemizimba ngokuba siye siqaphele into yokuba abantu abakhulu ngokomzimba banayo into yokuba bahlaselwe zizifo kalula. Nakhona baye bakwazi ukuba xa bathi behamba okanye bayabaleka, ubave sebephefumlela phezulu koko ke kubalulekile into yobana kuqala kuqalwe kujongwe nakubo. Okwesibini abantu abathe abakhula abantu abakhulileleyo, abantu abadala, amaxhego namaxhegokazi, noba umntu uyabonakala ngathi sele ekufutshane kwelaa kwelaa nqanaba lokuba sele ezoba lixhego, kunyanzelekile into yobana umntu axilongwe ajongwe uxinzelelo lwegazi. Nabantu ke abamithiyo kuba bephethe abantu ababini.

Abantu abadala baseMzantsi bayaluthandabuza unyango kuba indlela ekwenziwa ngayo ngoku kunyango wezempilo kukuba okokuqala, abantu abadala indlela ababenyangwa ngayo kudala babe nyangwa ngabantu abangamagqirha esintu abo ke basebenzisa amayeza esiXhosa. Kuba nzima ke ukusukela kwindawo othe wayiqhela waqalisa indawo entsha. Abantu abadala abawuthembi ncam umnyango kuba unepilisi ezisentyenziswa ngoku ezingafaniyo nezinto ezazisentyenziswa zesintu zamandulo.

Kuye kunyanzeleke ke umntu xa ethe wanoxinzelelo lwegazi into yokuba akuhoye ukutya akutyayo njengokutya ukutya okuninzi okunamafutha, ukutya okuqhotsiweyo, kuyalwenza uxinzelelo lwegazi. Okwesibini, ukuvavanya umzimba. Kunyanzelekile into yokuba umntu xa ethe wanoxinzelelo lwegazi, kunyanzelekile into yoba azilolonge umzimba nangokuhamba, ukubaleka, nje ukushukumisa nje umzimba kuyawenza umehluko. Ukutya iziqhamo nemifuno.

Ukuba umntu ethe wazifumanisa ekuxinzelelo lwentsholongwane, kunyanzelekile into yokuba umntu athathe imishwanguzo ye-ARV kuba iyancedisana namajoni omzimba ukuze kulwe kuliwe le ntsholongwane. Uba udadewethu wazibhaqa ekwinto yokuba amajoni akhe omzimba sele eziva ngathi omelele and uba akasenayo le ntsholongwane, kunyanzelekile into yokuba aqhubeke nawo kuba amajoni omzimba awakomeleli ngandlela enokuba asele angayiyeka. Esi sifo ayisosifo nje esibonakalayo, sisifo esihlasela kakhulu amajoni omzimba. Ngoku ke amajoni omzimba ukuba aqhubeke ukusilwa imishwanguzo le ingekho segazini. Kunyanzelekile into yokuba aqhubeke awuthobele umnyango kuba la mapilisi ancedisana ukuba alwe le ntsholongwane ikumajoni omzimba kuba ihlasela apho.

Kunyanzelekile into yokuba njengokuba njengamntu ovileyo ukuba umhlobo wam udibana nale ngxaki ajongene nayo ngoku, kunyanzelekile into yokuba ndiqhagamshelane nabasemagunyeni, amapolisa kunye noonontlalontle, bazokwazi ukujongana nale ingxaki. Umntu ke othi abeke isandla emntwini ongumama kunyanzelekile abone ijele kuba kaloku ayivumelekanga loo nto.

Ukuyekiswa kwesi skim sokondla abantwana ayiyonto ndingathi yinto elungileyo. Ayilunganga kona kuba abantwana, kukhona abantwana abasuka kumakhaya angathathi ntweni. Ngoku siphinde futhi ke xa belapha esikolweni kunyanzelekile into yobana bafumane okuya into eya ngaphantsi kwempumlo kwenzele uba bakwazi ukuba namandla wokufunda, bakwazi noko ukuba namandla bahlale apha esikolweni. Abanye abantwana ke baye abalufumani ncam oluncedo kuba ke emakhaya abathathi ntweni, ngoko ke kuyanceda into yokubana kube khona esi skim saba bantwana bahlale bondlekile and bonwabile. Kuyanyanzeleka ke principal into yokubana uyinginge le, uyicingisise le nto ngoba kungabuhlungu ukufundisa umntwana, uthi ufundisa umntwana abe ezamla yindlala.

Andiqondi ukuba umfundi xa ephakathi. Ha-ah, mandithi kuyaxhomekeka ngokuba okokuqala isikolo ndingathi yindawo esifumana kuyo ulwazi nendawo athi abantwana bagcinwe kuyo kuba ixesha elininzi abantwana bagcinwa esikolweni. Ngoko ke ootitshalakazi bafana nanjengokuba bangabazali babo bantwana ngelo xesha abantwana basesikolweni. Ngoko ke kuyanyanzeleka into yokuba, ndingathi kuyaxhomekeka kuba ezinye iimfihlo ziye zingasifuni isikolo, ezinye iimfihlo zifune abazali, uqobo lwabazali. Ngoku ke ezi mfihlo ziyaxhomekeka okuba yeyiphi kanye kanye imfihlo.

Ewe, ndingakhalaza kuba okokuqala umntu xa ethe wafuna isikhewu eklinikhi kuba nzima kule mihla ngoba isimahla. Okokuqala kunyanzelekile ukuba umntu avuke emendlalweni ekuseni kakhlu ukwenzela into yoba akwazi ukufumana uncedo ngexesha. Umntu ekunyanzelekisileyo ukuba uyangeniswa ngumntu ogula kakhulu, ngumntu olungathi uzawuwa. Ngoku xa ngaba abantu bethi bona befikile babe bengenisela, babe bengenisa abanye abantu bathatha ixesha kwaba bathe bavuka, bevukele ekuseni bafika ngexesha ukuze bakwazi ukufumana uncedo. Ngoku umntu ongenisa umntu akalixabisanga ixesha labanye abantu, uxabisele yena kuphela.

Xa unkosikazi ethe akakwazi ukuba ayamkela imeko akuyo yoxinzelelo lwengqondo, kunyanzelekile into yokuba mna ndikwazi ukuthetha nosegunyeni into yokuba andibonisise ukuba ndingenza njani. Okokuqala kunyanzelekile into yokubana ndihlale naye phantsi unkosikazi ukuze ndiqonde isimo kwaye ukuba idalwe yintoni le nto. Yintoni ibimhlupha ukuze azifumane sele kweli nqanaba loxinzelelo akulo? Okwesibini amanyathelo endingawathatha kukuba ndimane ndisithi chu naye ukuya kugqirha ngaloo maxesha ngoba kubalulekile ukuxhasana.

Okuqala ukwenziwa kwamayeza omgunyathi, loo nto leyo abanye abantu bayenziswa kuba bezama ukunceda kwabo bangathathi ntweni, bangakwazi ufumana iindlela zokubhatalela la mayeza. Abanye ke bayenzela kwinto yobana befuna nje imali ekhawulezileyo. Kodwa ke ukusebenzisa la mayeza omgunyathi afana nawo la angundoqo, ndingawasebenzisa kuba ke ndingakwazi ukuwafumana la angundoqo. Ndikwazi uba ndikwazi unyangeka kula angumgunyathi. Kuba ekugqibeleni kuyabiza ukufumana amayeza angundoqo kwezindaweni ezinkulu njengezibhedlele.

Uncedo ke lufumaneka lula kakhulu ke kwaba bathi basokola ngentsholongwane kagawulayo kuba urhulumente uzamile kangangoko ukwenza into yokuba izibhedlela ezisimahla ziyakwazi ukuba zinikise ke ngamayeza la okunyanga wona. Ngoku ke into ethe kube lula ke ukufumana unyango kuba urhulumenze wenze namapilisi nawo uwenze asimahla, nezibhedlele zokufumana lama pilisi kusimahla. Ngoku ke kulula kuwo wonke umntu ocela, ofuna uncedo ngoku kagawulayo.